Mina a ndzi nga ta va hakerisiw. Hikuva ndzi vona mahungu ku ri mahala naswona nkoka wa ku va hakerisa a ndzi wu voni.

Ku loku va tsala e tinghoma, a va tsali hi swilo leswi swi humelelaka masiku hinkwawo, va nga tsali nghoma hi mhaka yaku njhe vo lava ku ri vanhu va va cina. A va tsali hi swilo leswi humelelaka masiku hinkwawo na ku hi dyondzisa swaku hi hlohlotela evuton'wini.

Lexi xi tsakisaka hi router leyi i ku ri hambi ku famba na ku famba gezi wa swi kota ku yi tirhisa, u u khoneketa eka inthanete ya wena, u langutisa leswi u swi rhandzaku hambi gezi ri nga ri kona ya tirhiseka.

Mina ndzi vona yi ri kahle, ya hi pfuna, eya yi kahle eka vanhu. Yi endla ku ri swilo swi olova. Yi pfuna ku hi tsala e mitirho ya xikolo hi ku hatlisa.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko a nga ri ku tirhiseni ka data ya Wi-Fi, nkarhi wun'wani swi kahle ku ri u yi tima u ta tlhela uyi layita loko loko u lava ku yi tirhisa. Hi ndlela u le ku seyivheni ka data ya wena ya Wi-Fi. Ku tlula loko yi yi tlangiseka yi nga ri ku tirheni.

Ndzi foyinela laha ndzi nga xava kona. Ku va byela ku ri e Wi-Fi ya mina yi na xiphiqo, ni kombela va chekisisa. Hi ndlela ni kuma ku pfuneka.

I ku vahangalasa mahungu ya ku ka ya nga ri ntiyiso. Ene leswi swi nga hoxeka.

I ku va munhu ayiva swifaniso swa wena, a heta a ku chuhisela ku ri i ta swi hangalasa misava hinkwayo. Kumbe munhu a ti endla wena hi xifaniso xa wena a lavalava mali ka vanhu. A lomba timali ka vanhu a ku endlela swikweleti.

Mina ndzi vona hi ku famba ka nkarhi a swi nge he bohi swaku kuva ku ri vona va hi tiselaka mahungu hi ku masiku lama ha swi kota ku nghena ka inthanete, hi lavalava leswi hi lavaka swona, na mahungu ya hi tela loko hi ma lavalavisisa. Swi nga ha fani na khale leswaku a fanele hi vatsala ka maphephahungu or hi swivona eka tithelevhixini.

Ina mina ndzi vona onge va vaviseka hikuva ku duma hi swilo swa mavun'wa a swi kahle, swivava ngopfu na loko swi fika eka eka vanhu lava vangana mhaka na wehe. U kuma ku ri wehe va ri u hundze misaveni va swivona eka maphephahungu ene swi ya kuma ku ri a ku ri mavun'wa ndzi vona swi nga ri kahle.

Kuri loko hi secha leswi hi swi lavaka hi swi kuma naswona hi swi ikuma hi ku olova, hi nga zi hi rhanga hi hlupha vanhu van'wanyana. Ndzi vona swi ri na nkoka.

Munghana lonene FM. Xitori lexi ni nga tshama ni xi yingisela i mina hi mina.

Ina, mina ndzi nga yi amukela hikuva i foni leyi ni nga ndzi ndzi nga na ku navela ku ri hi rin'we ra masiku ni tirhisa yona. Ndzi nga va ni tsake ngopfu loko n'wini wa xitolo o pfumela ku ni yi teka. Swi nga ni tsakisa ngopfu.

Mina ndzi vona swi ri kahle hikuva a wu tirhisa data ya ku tala naswona ku xava data swi chipe ngopfu. Se loko u tirhisa WhatsApp, ni vona swi olovisa vutomi.

Mina ndzi vona ongi a va swi tsakeli. Hikuva ndzi vona swi nga ri kahle ku ri va va dumisa hi mavunwa.

Mina ndzi vona swi ri kahle hi ku u kota ku vona swilo leswi u swi tsakelaka n'hweti hinkwayo, u hamba u badela n'hweti yin'wana na yin'wanyana, u tiphina hi mitlangu ya le ka thelevixini. Swi kahle ngopfu, swa .

U kuma ku ri swiporo swin'wanyana swi onhakile hi ku vanhu va yiva naswona van'wanyana va yiva na ti cable ta gezi, laha u kumaka ku ri switimela a swi koti ku famba swiporweni. Sweswo swi endle ku ri vamabindzu va luza ngopfu loko swi fika eka timali hikuva bindzu ra vona ri va ri nga ri ku ngheniseni mali naswona ri va ri nga ri ku fambeni.

I ku va na mavulavulelo ya kahle, ku hlonipa vanhu. Loko u vulavula na vanhu lavakulu u vulavula na vona hi nhlonipho. Sweswo hi swivula ku i mavulavulelo ya kahle. Ku nga ri ku delela vanhu lavakulu eka wena.

Nkarhi wun'wanyana swi endla hiloko vanhu vakutala va khonetile eka yona. Kumbe u kuma ku ri yi na problem laha yi nga xaviwa kona.

mina ndzi vona hi hanya kahle. Xin'wana lexi hi faneleke hi xi tsundzuka i ku ri a ha ha hanyi emikarhini ya khale, hi hanya ximanjhemanjhe. Swilo hinkwaswo swi fambisana na nkarhi.

Ku xaniseka ka hina emugangeni naswona ku ri hi nga pfuniwa njhani. E mhaka ya ku kala ni mati emugangeni.

Swi nga va swi vangiwa hi swilo leswi masiku lama va swi chelaka eka tiselulafoni. Hikuva tifoni ta khale a ti nga ri na inthanete ta masiku lama ti na inthanete u kota na ku hoxa ti-app ta wena, u teka na ti picture hi tona. Hi swona swi endlaka ku va e nxavo wa ti foni wu va wu ri henhla ene naswona ni maendlelo ya tifoni.

Mina ndzi tirhisa netiweke ya Telkom. Naswona data ya vona yi yi chipile. Ene wa swi kota ku ri en'hwetini u xava kan'we naswona na netiweke ya vona yi khoma swinene.

Mina ndzi vona swi nga ha fani, kasi khale a va xava hi mhaka ku ri van'wanyana a va nga ri na tona ti thelevixini. Van'wanyana a va nge swi koti ku fikelela ku xava rediyo kasi masiku lama ku nghene swa thekinoloji munhu wa swi kuma ku wa swi kota ku kuma mahungu ya le matikweni ya le handle hi ku tirhisa riqingho ra yena.

Mina ndzi vona ku ri maendlelo ya kahle naswona hindlela leyi u kota ku kuma tikhasimende leti ti nga ta xava swilo leswi u swi xavisaka, naswona vanhu va tele u kuma ku ri va navela leswi u swi xavisaka ivi va kota ku xava eka wena.

Hi ku va seketela, naswona loko ti tlangiwa hi fanele hi langutela hi ndlela yo na tona ti ta kula, ti endla swilo swo karhi leswi mundzuku swi nga ta hi vuyerisa emugangeni wa hina.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku va tirhisa inthanete hi ndlela leyi mahungu ya ta fikelela e vanhu hinkwavo laha misaveni. Hi ndlela leyi hi ta kota ku vona mahungu ya le matikweni yo karhi naswona hi swi tiva ku ri eAfrika-Dzonga ku humelela yini?

Riqingho ra mina ra sweswi ndza swi kota ku vona e mahungu ka inthanete, na swi kota ku nghena eka inthanete kasi eka leya khale a ndzi nga swi koti a ndzo yi tirhisela ku kuma e ti-call eka vanhu ntsena.

Ndzi nga n'wi kombisa hi leswi swi nga ta sala swi ndzi endlela xiphiqo loko a nga ri kona, kasi swi kahle loko a kombela ku ri ndzi nga n'wi khoneketa hi ndlela leyo ndzi nga swi endla.

Mina ndzi vona Wi-Fi ya mani na mani yi nga ri kahle, hikuva nkarhi wun'wanyana loko u khoneketile va swi kota ku nghena eka foni ya wena va kuma, va nghena na le ka app ya wena ya le bangi va yiva timali, kasi swi kahle ku ri loko hi hi ti dyondzisa ku ri a hi khoneketi ka Wi-Fi yin'wana na yin'wanyana.

Mina ndzi vona swi ri kahle hikuva u va u karhi u save-a eka mali leyi a wu fanele u xava e data siku na siku, kasi loko u ri na rhutara ya Wi-Fi wa swi kota ku yi tirhisa naswona hi n'hweti na n'hweti u hakela e ntsengo wa le hansi.

Ina ndza pfume nxavo wa data masiku lama wu le henhla, leswi swi endlaka ku ri mani na mani a nga fikeleli ku nghena eka inthanete. Masiku lama ya durha a ya ha fani na khale.

Mina ndzi vona swi ri kahle ku ri mani na mani masiku lama a nga ta xikumeka e rhutara ya Wi-Fi ku ri a kota ku endla xiboho leswaku hi n'hweti na n'hweti u ta humesa mali ya njhani?

Mina ndzi vona swi ri kahle hikuva masiku lama, ha swi kota ku nyika e thopiki ya assignment ya le xikolweni ti hi tsalela naswona hi ndlela leyo u kuma ku ri munhu u hatla a heleketa assignment ya ya le xikolweni ka ha ri na nkarhi.

Mina ndzi tiva eti lokship biskop ta Xitsonga, naswona ti hlayile nyana ene naswona ta tiveka ene naswona ta tsakisa.

E ntsengo wa data loko wu ri henhla, u khumba ngopfu vanhu hikuva a va koti wu fikelela, kasi loko va ri na data va swi kota ku nghena eka inthanete nkarhi wun'wana na wun'wana lowu va wu lavaka.

Mina ndzi vona ku nga ri na ku nga ri na lexi va xi dyondzisaka, hikuva loko swi fika eka vana lavatsongo va ta twa ingi i fexeni ya masiku lama ku va munhu a dzaha swidzidziharisi, naswona ku va a famba a nga mbalangi, kasi ndzi vona swi ri kahle loko va hunguta naswona va veka e malembe yo karhi ku ri e ti-music video leti ti vona hi vanhu va njhani.

Hikuva va tsala va tirhisa e swilo leswi va swi tivaka ku ri mundzuku swi tava njhani eka va ka vanhu lava nga ta va karhi va tlanga e xitori xexo, mina ndzi vona swi ri kahle loko va va sirhelela.

Ndzi nga n'wi pfuna hi ku endla vuxokoxoko ku ri i ncini lexi hi nga xi tirhisaka ku ri xi endla leswaku loko gezi ri famba e Wi-Fi ya hina yi sala ya ha tirha leswaku na yena a ta kota ku tirha a ya emahlweni.

Ndzi ta vona hi loko va endla xinavetiso eka phephahungu hi swona swi nga ta ndzi lemukisa leswaku ku na xinavetiso xo karhi endhawini yo karhi.

Hi ku va hi swilo swin'wanyana hi swi navetisa eka phephahungu leswaku swi ta fikelela mani na mani.

Ti endla leswaku vanhu va fikelela vuxokoxoko bya le kule na swi ti pfuna na lava va nga fikeleliki ku xava etifonini ta ku va na thekinoloji ya manguva lawa.

Hi ku endla xinavetiso ndzi tivisa vanhu leswaku ndzi na xikombelo xo xa nchumu wo karhi leswaku swi ta fikelela mani na mani.

Ina mina ndzi vona swi fanerile leswaku va endla ntsengo wa vona wu ri hansi leswaku munhu un'wana na un'wanyana a ta kota ku fikelela a xava.

Ina ndzi vona swi ri na nkoka hikuva va kota ku hatla va tsala ti-assignment ta vona hi nkarhi naswona va ti submit-a ka ha ri nkarhi leswi swi va endlaka leswaku va hatla va heta ku tsala mintirho ya vona ya xikolo.

Va nga wu endla wu hanya hi ku va va endla switori swo karhi leswaku vanhu va ti hungasela hi swona va vona hi masiku hi minkarhi hinkwayo.

Ina mina ndzi vona swi ri kahle hikuva ku na vanhu van'wanyana u kuma ku ri a va fikeleli eku ya ekhampasini hi ku kala mali ya ku khandziya kasi loko va dyondzisa online vanhu van'wanyana va kota ku dyondza kahle naswona va nga hlupheki hi ku va va ku va kala mali ya ku khandziya.

Mina xinavetiso lexi ndzi xi tsakelala hi lexi laha va tivisaka leswaku ku na makete wini kumbe wihi lowu nga khoma swilo swa ku chipa nkarhi wa kona.

Mina ndzi vona swi nga ri kahle leswaku loko munhu a kuma Wi-Fi kun'wana na kun'wanyana a connect hikuva Wi-Fi ya swi kota leswaku e titsotsi ti nghenelela eka swilo swa wena ti hela ti ku yivela e mali eka app ya wena kasi swi na nkoka leswaku hi ti dyondzisa ku ri a hi Wi-Fi yin'wana na yin'wanyana leyi hi faneleke hi khoneketa.

Ina mina ndzi vona swa ha fanerile leswaku ya va kona hikuva a hi munhu un'wana na un'wanyani loyi a nga na foni ya ku nghena eka tiinthanete kasi loko maphepha ya ri kona na vona va swi kota ku tiva ku ri etikweni ra vona ku humelela yini.

Ina mina ndzi vona yi ri kahle leswaku na yona yi va yi ri eka xikhokhelo hikuva ya pfuna kasi mali liya yi ta va pfuna ku ri va ya va yisa emahlweni ku endla leswaku mahungu ya va mahala.

Mina ndzi vona ku nga ri na ku hambana kasi lexi xi endlaka ku va na ku hambana i network kasi loko yi ri three G ndzi twa ingi a yi khomi kasi kasi loko yi ri four G na five G yi va yi khoma kahle.

U fanele u tiva e tindzimi ta ka n'wina ririmi ra manana kasi ku landzela ririmi ra xinghezi ku ri ndzi ta kota ku vulavula na vanhu van'wanyana.

Vanhu hinkwavo laha misaveni ndzi vona ku ri vona va nga ta khumbeka loko ku ri xidigitali xi nga fa.

I ku va hi nga landzeleli e swilo swa ntumbuluko leswi swi nga endla kumbe ku thyakisa ka ntumbuluko hi swona swi nga endlaka ku onha.

Va nga xava online ku tiyisisa leswaku e data ya vona a yi heli naswona loko va yi lava va yi kuma hi xihatla.

Swi nga endla mintirho etikweni ro karhi naswona swi nga endla leswaku vusweti byi hungutana.

Ndzi nga lava ndhawu ndzi va hlanganyisa laha ndzi nga va lemukisaka hi nkoka wa ririmi ra manana leswaku swi na nkoka ku va u tiva ndhavuko wa wena.

U fanele u tiyisisa ku ri loko u pfulela data ya wena u languta ku ri a ku na xilo lexi u nga xi pfulela xa ku dya data swinene ku ri u kota ku tima leswaku data ya wena yi ta teka nkarhi ku hela.

Ina ti kona naswona ti tale ngopfu leti ti nga tshama ti wina e masagwati eka ti-streaming platforms.